Ngiyiphi ikambiso elula yokumbanisa umphakathi kwezemidlalo ikambiso elula ngilokha nakwenziwa amaphaliswano wemidlalo ehlukeneko.

Ngiyiphi kambiso elula yokubumbanisa umphakathi ngezemidlalo, ikambiso elula yokubambanisa umphakathi kwezemidlalo kukobana kwenziwa iphaliswano lemidlalo ehlukeneko.

Umdlalo uqakathekile ebantwini abatjha ngombana ubasusa entweni ezimbi ezifana neendakamizwa begodu abantu abatjha kulavaveza khona amakghono wabo begodu kuyathuthukisa epilweni bazibone sebadlalela iinqhema ezikhulu namkha sebadlala eenarheni ezingaphetjheya.

Keminye imiphakathi abazi nokwazi ukuthi kunemidlalo ukuthiwa ngeyendabuko ngombana abanye abanalo ulwazi, abanye ukuya ngokuthi ziindawo abakhulileko abanqoqi ngemidlalo le.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu mina evane ngiyibona mrabaraba eminye angiyazi ngibona badlala zange khengibone bayidlala.

Imidlalo yendabuko ihluke khulu nemidlalo yanamhlanjesi ngombana imidlalo yendabuko ilula namkha ngithi ifundeka lula nemithetho yakhona ayisibudisi, ayifani nemidlalo yanamhlanjesi.

Ambalwa amatatawu nezinye iinsetjenziswa zemidlalo yendabuko emiphakathini yekhethu ngombana kutlhayela kweemali yokusekela yokuyisekela, ingakho iinsetjenziswa zingakaneli namkha amatatawu.

Imidlalo yendabuko ikusiza njani ukwakhiwa komzimba womuntu? Ikusiza ngamakghono njengekghono lokugijima, ikghono lokhuphosa, ikghono lokweqa, begodu iyasiza womuntu.

Imidlalo isiza khulu emzimbeni yabantu ngombana yenza bona umuntu angagandeleleki ngokomkhumbulo begodu yehlisa nobungozi bokuthola amalwele anjengekankere nobulwele behliziyo begodu yenza umzimba uhlale ulula begodu namathambo aqine, begodu uqinisa namathambo.

Mina ngibona bona abantwana bavalelwa ngaphandle kwezemidlalo. Kufanele bajayele amatatawu amakhulu basebancani benzelele bona kusasa esele bakhulile bajwayele ukudlala ematatawini amakhulu.

Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana lokho kungenza bona abantu abatjha babenekareko khulu khulu emidlalweni yendabuko begodu kungakhuphula inani labantu abayithandako imidlalo yendabuko.

Kezinye iindawo iinkundla zemidlalo zikude kanti neenthuthi zokufika lapho ziyindlala khulu khulu emaplasini. Umraro lo, ungararululwa ngokobana umnyango wezemidlalo ubenesandla esisifakako naziza ebantwini abafuna tjhinga ngeenkundleni zemidlalo namkha urhelebhe ngeenthuthi zokufika ngeenkundleni zemidlalo.

Kuqakathekile ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa ngombana kulawenza khon,a umuntu uzuza khona imali ethize namkha kula angaziphumuza khona, angaphuzu khona ingqondo.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa njani abantu? ibahlanganisa ngokuthi bazwane babesiqhema sinye begodu basekelane.

Kuyakghonakala bona umsebenzi wokuzilibasiza uphenduke umsebenzi weqiniso? Iya kuyakghonakala ngombana ungagqina esele uwuthanda khulu umsebenzi lo begodu uthi uyawuqala uwubone bona ungaphila ngawo begodu ungaziphilisa ngawo.

Imidlalo isizo njani emkwakheni ubungani? Yenza bona abantu baphathe ilwazi begodu nokukhulumisana nokwakha nokubumbana njengesiqhema.

Iintjhijilo ezilethwa kubanjwa kweminyanya yeentjhabatjhaba kukuthi iinarha zisebenzisa imali ehlukileko kuneyethu begodu nalokhu nababhadelako, imali ithatha isikhathi ukungena ngombana kusetjenziswa indlela ehlukileko yokubhadala.

Umsebenzi engiwuthandako ngewokugadangisa iphimbo lami.

Ngesikhathi ngithola ithuba lokwenza umsebenzi wokuzilibazisa ngathaba khulu ngombana ngiyazi bona kunemadlana engizoyithola begodu ezongisiza

Umsebenzi lo engiwenzako wokuzilibazisa kutlhogeka ufunjathwako begodu nephimbo lami nje kwaphela ngombana ngiwenzela ngihlezi khona la ekhaya.

Umsebenzi engiwenzako nguwenza ngedwa kodwana kunala khona abantu kutlhogeka khona, njengalokha iimpendulo ezinye engingazaziko, ngibuze, bangiphe iimpendulo, ngibuye ngizokugadangisa iphimbo lami.

Nguwenza ebusuku ngombana kuthulekile akunatjhada ngombana umsebenzi lo onguwenzako ufuna bona ngigadangise la kuthulileko, kungabi netjhada.

Amakghono engiwafundileko kufunda isiNdebele ngombana ngaphambilini, bengingasifundi kuhle ngombana ngisikhuluma kuphela ekhaya, azange ngasifunda esikolweni.

Iye, uqakathekile ngombana umsebenzi lo ngiwenza ngesikhethu begodu zinengi izinto engizifundako kiwo nangesiko lethu lesiNdebele.

Ngiyathaba begodu ngiyawuthanda ngombana ngiwenza ngelimi lami begodu ngikghona ukuthola nolunye ulwazi ebenginganalo.

Mina ngithi awukajayeleki ngombana ngazi ngawo ngeenyanga ezidlulileko.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ngombana kumsebenzi olula wona begodu othandekako.

Omunye umsebenzi elingawenza wokuzilibazisa, ngewokurhatjha ngombana ngiyabona bona ngingakghona ukufunda into etloliweko namkha ngithi njengalokha mhlambe kunendaba eyenzakako ngenarheni le, ngingakghona ukukhuluma ngayo ngibikele abantu.

Abangani bami abanye bakhona abenza umsebenzi lo engiwenzako wokugadangisa amaphimbo, abanye bayazithengisela.

Ngicabanga bona utjhuguluka nesikhathi, ngendlela engibona ngakho. Anginasiqiniseko kangako bona uyatjhuguluka namkha njani.

Okungithabisako kukobana ngikghona ukubona la engitlhoga khona ulwazi namkha ngithi la nginganalwazi kuhle ngesikhethu, ngikho okungithabisako lokho.

Enginganalwazi ngayo, ngiyo la ingibetha khona, namanye amagama engingakafaneli ngiwasebenzise engijayele ukuwasebenzisa lokha nasiditjhileko endleleni.

Okwanje, awa. Angikathandi ukutjhuguluka umsebenzi engiwenzako wokuzilibazisa ngombana begodu ngisafunda okunengi.